Abaphembeleli banempembelelo enkulu kulutsha ngendlela ezinjengotshintsho lwezi ndlela zokuziphatha, ukukhuthaza ukuthengwa kwemveliso, ukuchaphazela iimbono yesiqu kunye nokunika ulwazi nenkuthazo. Kubalulekile ukucoca umxholo wabo ukuze uncede ulutsha kwaye ulukhusele kwiimpumelelo nakwimiphumela emibi.

Ndingathi makudlalwe iingoma zecawa ngoba ndizithanda kakhulu iingoma zecawa, zivuselele umoya wam nomphefumlo wam. Kwaye yindlela endithandaza ngayo nendithetha ngayo noThixo wam, ndithethe ngomculo. Ndingonwaba kakhulu uba banodlala umculo wecawa oyi-gospel.

Xana kuthethwa ngedatha ndicinga ngakungena kumakhasi onxibelelwano ngoba ngaphandle kwedatha awukwazi ukungena kumakhasi onxibelelwano kwaye amakhasi onxibelelwano njengoWhatsApp ayasinceda kakhulu ukuba sikwazi ukuthethathethana, sidlulise nemiyalezo kwizihlobo zethu nezalamane. Nangona ke i-data ithanda ukusibhida ngoba inamaxesha ingabambeki, ibe duru kodwa umntu umntu ngamnye unendlela zokukhangela idatha angakwazi ukufikelela kuyo.

Mabethunana singabanye apha sizokwenza izinto zesikolo ngale Wi-Fi siyinikwa simahla kule layibrari. Nina niyangxola nenza izinto ezingenamsebenzi niphazamisa nathi, nto leyo izawubangela into yokuba siyoyichaza le meko kwinqununu yesikolo ithathe amanyathelo ngabantu abalungelekileyo ukuzongena apha kule layibrari. So, siyanicela torhwana, cela nehlise ingxolo.

Ukungakwazi ukubukela umxholo kwisixhobo esixhasiweyo kungandikhathaza. Ndingaphoxeka kwaye kungadala imvakalelo yongahlonitshwa njengomsebenzisi. Ndingafuna ezinye iindlela zokubukela. Ndizonyamezela de ndifumane isisombululo kwaye ndingakhetha ukutshintsha inkonzo yostrimisha.

Amaphepha kunye nemithombo yeendaba ezipapashwayo ziya kuncipha ngenxa yeendaba zeintanethi. Kodwa azinakunyamalala ngokupheleleyo, kunoko zingaguqulela kwindlela ezi-digital ezinokuthi zibandakanye ii-apps ezikrelekrele okanye iindlela ezintsha zokuhambisa umxholo. Inkqubelaphambili yeteknoloji kunye nokuziphatha kwabafundi kuya kuchaphazela ikamva lamaphephandaba kodwa ingqikelelo yeendaba ezithembekileyo iya kuhlala ikhona.

Mhlobo wam, ndithe sendiza kugqiba nomsebenzi wesikolo ndasuka ndaphelelwa yidatha. Owu, ndidandathekile ke kanene! Bendicela mhlobo wam undigqibezelele ukundikhangelela ukuba unayo idatha wena uqala ezi, kule mibuzo yokugqibela mithathu. Eyi, ndiyakhathazeka bona nje ngoba idatha iduru kwaye andinayo imali yayo, kwaye ayihlali xesha lide.

Ukufikeleleka kwiWi-Fi yasimahla kwibhasi nakwitekisi kunokuba luncedo ekunxibelelweni nasekuphuculeni amava abakhweli kodwa kukwakha nemingeni efana nokhuseleko lwedatha, umgangatho weenkonzo kunye neendleko zolawulo. Ukuba iinkampani zingaqiniseka ukhuseleko kunye nomgangatho ophezulu, oku kunokuba yinzuzo enkulu kubakhweli.

Ukwanda kwamajelo eintanethi kwenza abantu abatsha bayeke ukusebenzisa unomathotholo wesiNtu. Kodwa izitishi zasekuhlaleni zinokuhlala zibalulekile ukuba neteknoloji entsha. Ukuhambisa umxholo ngeintanethi kudibanisa amaqonga eendaba zasekuhlaleni kunye nokugxila kwimixholo efanelekileyo kwindawo ethile kunokunceda ukuba uhlale efikeleleka kubaphulaphuli abatsha.